Phapang pakeng sa maemafofane a matjhaba le a selehae ke hore boemo ba mafofane ba matjhaba a selehae ke hore mafofane ba matjhaba bo sebetsana le difofane tse yang kapa tse tswang dinaheng tse ding tse fapaneng. Athe boemo ba mafofane a selehae ona a sebetsa feela ka hara meedi ya naha. E nka batho ka hara naha feela maemofofane a a sa selehae, ha e le hore a ntho ona a nka ke le hore a maemo a se maemofofane a matjhaba ona ho ya dinaheng tse ding kapa ho tswa dinaheng tse

Ke bona ho le bohlokwa haholo hore maqheku a rona a palamiswe mahala ha a ya ha lo Phethisa mabaka a bona jwalo ka ho ya ngakeng, ho ya kgola grant a ba ya bona le a mang a mabaka a bona a ba ka batlang ho wa phetha. Hobane ba tlo tla ba thuseha ka hore ba se ka ba le bodutu, ba kgone ho finyella ho ya ngakeng le ho phetha mabaka a mang a bona. Hobane bangata ba maqheku a rona, rea tseba hore ba dula le ditloholo tsa bona kapa bana ba bona ba sa sebetseng. Lelapa kaofela le phela ka grant-a eo ya maqheku. Ao so taba eo e tla tla e thusa haholo ka.

Tsatsi leo kileng ka tsamaya le lona ka nka leeto le letelele le abuti wa ka. E ne e le ka di twenty-three tsa December, matsatsi a mabedi pele ho keresemes, ne re tloha Gauteng re le ba hae kwana Foreisetata. E ne le leeto le monate haholo hobane re ile ra kgetha tsela eo e senang sephethephethe se sengata, mme re ile ra phomola hangwe feela re fihla ra emisa Vereeniging. Ra nka dinepe ha re fihla moo ra kena Steers ra reka nama ya ba rea ja moo. Ho ba monate tjhe abuti wa ka o ke motho a hlompheng melao ya tsela o kganna ka tsela e ntle haholo, re ile ra fihla hantle mme ne re ya teng.

Nka kgutsisa methapo ya ka ka hara tshubuhlallano ya sephethephethe ka hore ke mamele mmino, ke shebelle ho ka nthusang hore ke kgone ho lebala boemo boo e ke leng ka hara bona ka nako eo. Hape ntho e nngwe e ka nthusang ke hore ke amohele maemo ao ke leng ka hara wona e ke sa kgoneng ho wa laola, hobane ha so le ka hara sephethephethe o ke se kgone hore o o re dikoloi di fete, ebe wena ya hao ya feta feela. Ke ke boemo boo o sa kang o sa tlo kgona ho bo laola, empa o tlamehile o emele hore tshubuhlellano eo ya sephethephethe e fokotsehe o ntano tswela pele ka leeto la hao.

Taba ya merusu ya di taxi e tshosa haholo, empa hangata pele merusu eo e ba teng beng ba di tekisi ba ke be ba bolelle bapalami hore ka nako e itseng ka letsatsi le itseng ho tla tla ho ba teng merusu eo e jwalo. Ho tswa feela ho bapalami na hore ba mamela beng ba di tekisi na kapa ba tswela pele ba ntse ba lo palama di taxi tse ding tseo ba sa dumellaneng le taba eo ya merusu ya tsona. Ba ameha ka tsela eo. Ho molemo hore ha ba o bolella ka taba eo ya merusu o mpe o itulele hae, kapa o lo sheba tse ding di palangwang ka ntle ho di taxi jwalo ka bo dibese kapa di Uber.

Nka se be le bothata ho arolelana sepalangwang le batho ba bang, Ha empa feela re ya sebakeng se se ngwe. Hape e sa tlo senya le nako ya ka le ha ntse re sa ye sebakeng se le seng, mohlomong re qala re feta sebakeng sa motho eo e palameng le yena e be nna ke fetela pele. Ke bona e se bothata hobane e tla be e se tshenyo ya nako ya ka hape Hape haeba e le motho e re tlohang sebakeng se le seng le yena re ka arolelana tjhelete ya ho patala Uber eo. E ka nfokoletsa ho sebedisa tjhelete e ngata mohlomong re arolelane e mong a patale e itseng karolo le nna ke patale e itseng.